Imidlalo ingabasiza kakhulu abantu uma bebhekene nencindezi noma nezinselele zempilo ngoba laphayana usuke uyobuka abanye abantu abadlalayo, kunabanye futhi abantu abazokweseka labo bantu laba enisuke nizobabheka. Okungukuthi labo bantu nabo enisuke ninabo abazobheka imidlalo njengawe basuke nabo bajabulile, ngakho lokho kutheleleka kuwe leyo njabulo leyo nawe ugcine usukhohlwa yizincindezi neyinselelo zempilo obhekene nazo. Ugcine nawe usuphila kulobo bumunandi obenzekalayo ngaleso sikhathi, ngakho imidlalo iyabasiza kakhulu abantu kakhulu kakhulu.

Okokuqala, ngicela ukuthi ngiyokhuluma nenkosi kanye nekhansela yakulendawo ukuze ngizobeka izikhalazo zenu ngendaba yaleli ihholo, ngoba khona lokhu enikufisayo nathi njengekomiti siyakufisa lokho ukuthi kwenzeke. Kodwa njengoba futhi nina seniphinde nashisa ihholo akusezukuba lula njengamanje sekumele kuqalwe phansi kulindwe eminye iminyaka ukuze kwakhiwe le hholo, ebese kuba ima kuba nenkundla yezemidlalo. Ngakho ngiyacela ukuthi bantu benkosi nibhale phansi izikhalazo zenu zonke ebese mina ngiyazihambisa ekhanseleni, nakwinduna, nakwinkosi yakule ndawo. Ngiyethemba futhi ngiyathembisa ukuthi kuzozwakala konke enikhala ngakho mayelana naleli hholo.

Ngokuthi esikoleni kube khona abalingisi abafikayo bazolingisa izikeshi zabo okokuqala lokho, okwesibili nakhona esikoleni kube khona isfundo esizofundisa ngokulingisa okuyi-dramatic art. Ebese nakhona futhi esikoleni kube ngukuthi bayayenza kube ngamabanga namabanga ukuthi leli banga lizokhuluma ngokuthi, leli likhulume ngokuthi. Kube nemincintiswane nomqophiswano, nemincintiswano kanye nemiphumela yokuthi uma bephuma u-number unombolo one bazothola ini, kube nalokho lezo zikeshi ezikolweni kudlalwe izikeshi. Lokho umntana omunye kungamsiza ukuze naye azithole esana lento ye-self-esteem ngoba uthole ukuthi ibisiphansi angasenayo.

Yebo, angafakwa ngokubona kwami ngoba akusibo bonke abantu abakwazi ukudlala ibhola lezinyawo, elombhoxo kanye nalawa amanye, nale eminye imidlalo. Uthole ukuthi abanye bazi kakhulu uma kuza kwezamakhompuyutha ngakho lama-video games angabasiza kakhulu, nabo kungabi ukuthi sebahleli abenzi lutho kodwa kube khona into abayenzayo. Uma laba abanye bedlala le eminye imidlalo esikoleni nabo babe bedlala le eminye, nabo kube imncintiswano ukuthi kuqala lo nalo babhekelane ukuthi, okay lo uma kukhona owinayo then kuze bese kuza abanye nabo badlale kugcine sekutholakale umanqoba.

Angasithola ngendlela yokuthi abazali nothisha bagcine bebona ukuthi kubaluleke kangakanani njengokuthi akusiwo bonke abafundi abazi ukudlala ibhola lezinyawo, elombhoxo namanye nezinye izindlela zokudlala. Ngakho nabo ukuze bangazizwa abasalele ngaphandle akube khona abakwenzayo, kanti akuzukuphelela lapho uma bewina kukhona owinayo oba wunqoba kahle kahle bazobhejelana. Ebese lo ozophuma unombolo one ebewumanqoba ahambe ayomela isikole kwezinye izindawo lapho futhi okuzobe kusaqhubeka khona umncintiswano.

Ngokuthi isikole sibe nesikhathi ukuthi kusukela ekuseni kuze kushaye u-one entambama abafundi bayafunda ngezemfundo zabo, ebese kuthi emva kwalokho kube yima baba nehora lezemidlalo lapho bedlala khona. Sonke lesi esinye isikhathi kube ngukuthi bayafunda basemakilasini bayafunda ngezifundo zabo, izibalo nani nani bayafunda. Ebese kuba nehora elilodwa nalo elisekugcineni okuwukuthi ila abazodlala khona ngoba uma bedlala phakathi nesikhathi sokufunda kuzoba nenkinga, ngoba uma sebebuyela emaklasini angeke beze besafokhasa kuthisha.